Munhu loko a sala a teka xikweleti ebangi i ku i lava xilo lexi a nga .

A ndzi ta vutisa mutsundzuxi wa le bangi ku tanihileswi ndzi tekaka mali leyi i vona nga ri swi ta ndzi teka nkarhi wa ku fika kwini ku yi hakela na koho yi n'hweti ndzi hakela mali muni ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa ku loko no tsandzeka ku hakela mali leyi iyini switandzhaku swa kona? kumbe loko no hatla ndzi yi hakela va ta yi tsema hi le xikarhi na?

Ku na tibangi laa afrika-Dzonga ku fana na FNB leti pfumelelaka ku i rhumela munhu wale handle mali ndzi nga ya kona i vi munhu luya a ni nyika vuxokoxoko bya yena kota ku n'wi rhumela mali loko swi nga ri kona ku na ndhawu yin'wana ePitori va ngo i African Exchange.

Loko swo kumeka ku ndzi tekile nghamu ya mina ku tava yena loyi a nga ta kuma ku vuyeriwa ka timali ta mina ta ndzindzakhombo naswona a ta langutela leswaku vana va vekeriwa mali ya ku yisa tidyondzo ta vona mahlweni loko no tshuketana ni hundzile emisaveni.

Ndzi tshama ndzi lomba mali eka khampani a ndzi lava ku aka yindlu ya mina khampani leyi a va ni nyikangi swo tala.

A hi ndlela ya kahle ku endla bindzu na vanhu tanihileswi ntswalo wa vamachonisa wu va wu ri henhla ngopfu munhu wa lomba ximalana kambe loko se swi boheka a xi hakela xi va xi ri xa nhlayo leyikulu leswi endlaka ku munhu a nga swi koti ku hakela hi nkarhi i vi se swi endla ku vanhu va lwa tanihileswi mali yi lwisanaka kasi va machonisa loko a va endla ntswalo wa vona u va wa le hansi a va ta tirhisana kahle na vanhu i vi va kota ku kuma mali ya vona na ntswalo wa le hansi.

Ndzi vona nga ku swi endla swilo swi olova hi ku a wu boheki ku ya bangi u ya fola malayini nkarhi wo leha wo ti tekela riqingho ra wena u ti nghenelela ka bangi ya wena i rhumela mali munhu a yi kuma hi xinkarhana.

A ndzi ta n'wi hlohlotela ku a pfula akhawunti ka bangi ya le khepitheki hi ku vanhu vo tala eAfrika-Dzonga vatirhisa yona ka masiku ya sweswi a swi talangi u kuma munhu a tirhisa bangi yin'wani naswona n'hweti ni n'hweti va teka mali yitsongo ku ve ni va ku khomela khadi ra wena na swichudeni swa le ma yunivhesithi na lava dyondzaka swikolo vatirhisa yona leyi endleka ku loko a la ku rhumela munhu mali swi hatla swi endleka.

Ndzi nga xiteka xikweleti hi ku mali leyi ta va tirhela .

Insurance ya vutomi u yi hakela wa hanya leswaku loko tshuketana u file hi xihatla lava u nga va siya va ta sala va kuma mali ku va hlayisa tanihileswi u ta va se hundzile emisaveni u nge he koti ku va hanyisa we kambe vona va ta se va kuma mali va kota ku ya mahlweni na vutomi.

Xivangelo xa leswi ku nga va ku ri leswaku ni rhumela mali ehandle ka Afrika-Dzonga leswi endlaka ku swimbalo swi va ehenhla.

Leswi a swi ta pfuna vanhu ku va tikuma va nga tlulangi tin'hweti ku hakela mali leyi va nga pfumelelana na bangi va kota ku hakela leyi va nga na yona hi nkarhi wolowo.

Swipfuno swa kona i ku mali ya tala loko bindzu ri famba kahle kasi swo biha i ku mali yi va yitsongo loko bindzu ro teketela ri nga fambi kahle.

Tibangi ti lava vumbhoni lebyi ku kambisisa ku u munhu wa leyi Afrika-Dzonga hikanene na? Swin'wana va lava ku kuma vuxokoxoko bya laha u tshamaka kona loko u tshuketana u teke mali ka vona u tlhela u nga va hakeli va ta kota ku hatla va ku fikela leswi nga tirhisiwaka tanihi vumbhoni u nga kuma papila ra mukhanselara laha u tshamaka kona a ku tsalela na adirese ya wena a tlhela a ri sayina.

Ku tiyisisa leswaku app ya wena yale bangi yi sirhelelekile u nga yi endlela phini leyi nga faniki na phini leyi u yi tirhisaka loko u humesa mali a bangi hi khadi ra wena.

Ku biha ka ku teka xifunengeto xa lahliwa xa ntsengo wa le hansi i ku munhu a nge lahliwi hi manyunyu na swakudya swa kona swi nge nyawuli ku fana na munhu loyi a nga teka pulani leyi duraka kasi ku tsakisa ka swona i ku va ndyangu va nge tikeriwi loko mufi se a boheka ku lahliwa.

Leswi a swi nga ta ndzi khoma kahle kambe a ndzi ta vutisa ku swi lava ni endlisa ku yini tanihileswi ndzi ri mutshami wa le Afrika-Dzonga ndzi tswaleriwa kwala a ni ta vutisa mutsundzuxi leswaku tanihileswi vuxokoxoko bya mina a byi tirhi ndzi nga endlisa ku yini ku ndzi ta kota ku vuya mundzuku ndzi ta pfula akhawunti ya bangi leyi tanihileswi ndzi lavaka yona.

Leswi endlaka ku vanhu va lomba timali ka vanhu ematshan'wini ya tibangi i ku loko u lomba ka munhu vito ra wena a ri thyaki kasi loko u lomba ebangi i vi u tsandzeka ku hakela vito ra wena ra thyaka leswi endleka ku mundzuku u nga ha lombeki mali kumbe ku teka xikweleti loko tshuketana u lava ku xava yindlu ku xava movha kumbe swin'wana.

Ndzi vona nga ku tikhampani leti ta ndzindzakhombo ti na nkarhi wo rindza ku va ta kota ku swi vona ku himpela wa swi kota ku hakela na xin'wana i ku va yimele ku mali ya wena yi kula yi va na ndzwalo.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku tanihileswi a tshikaka a nga hakeli mali loko o tshuketana a humelele hi khombo va nge swi koti ku n'wi pfuna swi ta fana na swa ku u lo teka mali ya yena a cukumeta.

Leswi swi ta ya hi mpfumelelano lowu u nga va na wona na vanhu lava nga ku lomba mali ya xichudeni swi nga endleka u yi hakela malembe mambirhi manharhu kumbe ku fika ka mune swi ya hi ku mi va mi pfumelerisane ku yini.

A ndzi ta languta leswaku mali leyi vuyaka ku va ku ri mali muni na koho ku ndzi hakela mali muni hi n'hweti na n'hweti ku fika nkarhi wa kwini.

Mhaka yo tirhisa ti app yi olovisa mhaka leyi yo chelela munhu mali ku xava magezi ku xava mati ku hakela ti akhawunti yi olovise swilo swo tala hi ku a wu boheki ku ya fola malayini nkarhi wo leha wo ti nghenelela ka epu ya wehe ka riqingho ra we u endla leswi u swi lavaka u hakela leswi u swi lavaka u lo tshama kaya kumbe kun'wana na kun'wana laha u nga ta va u ri kona a swi bohi ku tlakuka u ya bangi yinene.

Swi nga va na nkucetelo wa kahle swinene eka machudeni lava humaka emindyangwini ya ku a va swi koti ku fikelela ku va hakela ema yunivhesiti leswi swi ta endla ku va kota ku teka xikweleti xo hakela ku va kota ku hlaya va heta tidyondzo ta vona va nga ri ki na ku mundzuku ni ta hakela hi yini hi ku mali va ta hakela loko se va sungula ku tirha leswi ta endla ku machudeni va dyondza va ntshunxekile etimbilwini.

Ndzindzakhombo wa xilahlo wu katsa mali leyi pfuneke va ndyangu ku ku lahla loko o teketana u lovile ku ri va nga sali va kunguhanyetekile hi swa timali loko se u hundze emisaveni yi katsa timovha leti nga ta ku susa ka muxari leyi u nga ta va u ri ka yoho ku ya ka ndhawu ya we ya vulahlelo ku katsa tende na switulu laha vanhu va nga ta tshama koho kun'wani yi katsa na swakudya.

Swi lava a kuma ndzindzakhombo wa xilahlo na swa rihanyo ku vana va ta kota ku hlayiseka hi swa timali endzhaka loko a lovile a tiyisisa leswaku ndzindzakhombo lowu a wu kumaka hi woho wa ku hlayisa vana loko se a hundzini misaveni hi ku yin'wana a yi endli sweswo.

Khombo leri u nga ka u nga vi ka rona loko o entisisa leswaku laha mali ya wehe u yi vekaka kona i ndhawu ya kahle ya ku mali ya wena yi ta vuya swin'wani i ku tirhisa gqwetha loko u endla swiphiqo swa ku fana na leswi u nga fambi i ri wexe naswona ndhawu leyi u vekisa ko mali ya we swi lava ku va ndhawu leyi i tiviweke na laha u tivaka van'wani lava va nga tshama va vekisa mali ivi va yi kuma endzhaka ka loko va huma penceni.

Yi nga pfuna vanhu hi ku mali leyi ya switokofela a yi ti hi nkarhi wun'we wa yimela yi ku fikela hi nkarhi wa wehe lero loko nkarhi wu nga se fika ku mali yi ta ka wehe yi nge fiki naswo a yi dyeki.

Xikweleti xa dyondzo eka Fundi i xikweleti xa ku Fundi yi ku hakelela tidyondzo ta wena ku fana na loko u lava ku dyondza ku va mudyondzisi a xikolweni ivi loko se u hetile tidyondzo ta wena u kume ntirho hi koho u nga ta vulavurisana va ka Fundi ku mali u yi hakerisa ku yini n'hweti hi n'hweti leyi va nga ta ti tekela ka wena ku ya hi leswi mi nga ta va mi pfumerisiseke swi swona.

Leswi swi nga ku pfuna eka riendzo ra wena hi ku u ta kota ku tiva ku i mali muni leyi u yi lavaka ku yi tirhisa hi nkarhi wo karhi naswona ku ya sala mali muni leyi u nga ta kota ku teka u veka leswi swi ta endla ku rifuwo ra wena ri va ra le henhla naswona u swi tiva ku mali ya wena u yi tirhisise ku yini ku nga ri ku yi tlangisa hi ku mali ya wehe u va u nga yi tsaliwanga ehansi.

A hi ndlela ya kahle ya ku endla bindzu na vanhu hikuva vanhu va swi kota ku ve ni va lomba mali ivi loko va swi boheka ku va yi vuyisa tanihileswi ntswalo vamachonisa wu ri henhla va tsandzeka ku yi vuyisa a swi lavaka ku vamachonisa loko va lombisa mali ntswalo wa vo wu nga vi wa le henhla ngopfu ku vanhu va ta kota ku hakela hi nkarhi ku nga ri ki ku se va baleka va nga ha va hakeli mali ya vo tanihileswi mali ya vo yi ri na ntswalo wa le henhla.

Munghana ndzi voni eka xiyanimoya leswaku ku na ndhawu la ku kumiwaka ti-credit card, a ni ehleketa leswaku ni yi teka credit khadi leyi tanihileswi wa swi tiva ku ni le ku akeni ka muti lero loko no teka credit khadi yi ta ni pfuna ku hetisa yindlu ya mina ivi ni ta va hakela n'hweti na n'hweti ku ya hi leswi hi nga ta va hi twananise swi swoho.

Munhu swi lava a byela va le kaya ku a va yi a bangi ya vona laha bangi va ta va komba ku mali ya le handle yi kumisiwa ku yini ku va kota ku ni rhumela leswiya va nga ta va va nyike bangi ivi mehe ni ta tirhisa swoho hala ni nga koho ku va rhumela mali kumbe hi nga tirhisa cellphone banking naswo swa pfumeleka hi vulavurisana ni kota ku va rhumela mali tanihileswi hi tirhisa thekinoloji masiku lama a swa ha hluphi ngopfu ku fana na khale.

Ku lomba mali i vuvabyi ndza pfumela hi ku u ta tshamela ku lomba u tshembe ku u ta hakela kasi a wu swi voni ku u le ku mbombomeleni u le ku weleni hi ku loko u lava xilo wa swi kota ku famba u ya lomba kutana u xava lexi u xi lavaki ivi mundzuku u boheka ku hakela ka mali liya u nga yi lomba ene mali liya a yi fambei yiri wexe yi ta na ntswalo leswi endlaka ku van'wani va nga ha swi koti ku hakela ivi mavito ya thyaka.

Yi nga tirhisiwa ka swin'wana handle ka xilahlo yi nga tirhisiwa ku hakelela vana swikolweni yi nga tirhisiwa ku hlayisa ndyangu lowu nga sala loko swi ngo yindlu a yi nga akiwanga naswona yi nga tirhisiwa ku hetisa kwala na kwala yi nga tirhisiwa hi ndlela yin'wana na yin'wani ntsena ku ri ku ndyangu wu hlanganini wu burisana ku mali liya yi nga tirhisiwa ku yini hi ku a yi tsaliwanga mali liya ku i ya yini i mali ya xilahlo leyi humaka tanihileswi munhu lovile a ti vekela mali ku loko wo suka a hundzile emisaveni lava va nga ta sala va kota ku hlayiseka loko yena a nga ha ri kona emisaveni.

Mina loko ku ri nkarhi wa ku hakela xikweleti a a swi ni vavi ngopfu hi ku loko ni endla xikweleti ni va se ni hlayerile ku ni ta xi hakerisa ku yini, lero exikarhi ka n'hweti ni va ni ni le ku pulaneni ku xikweleti xa mina loko n'hweti yi hela kumbe siku ro hakela ri fika mali ya kona ni ta va ndzi yi hlanganisile ivi ni kota ku hakela, a swi ni vavi tanihileswi loko ni endla xikweleti ni va ni lava ku pfuniwa se ni va ni khensa ku pfuniwa lokuya, a swi ni vava ngopfu hi ku xikweleti xin'wana na xin'wana xa mina na xi hakela.

Mina a ndzi ta lava vamachonisa lava va n'wi lombaka mali loko swi ngo ndza fikelela a ni ta va hakela ivi ni va byela ku va nga ha n'wi lombi va nga pfumeli hambi o ta a rilisa ku yini va nga n'wi lombi mali va nga n'wi nyiki, xin'wana a ni ta va a hlamusela ku mhani xikweleti a xi kahle tanihileswi munhu a nga teka a nga nghena na le endlwini ya wena a fika a teka swi swa wena hikokwalaho ka ku nga hakeli, swin'wana i ku vanhu va dlayiwa hi ku va va nga hakelanga timali leti va nga ti lomba ka va machonisa, van'wani va tshamela ku tumbela lero a wa hanyi u tsakile se a ni ta va byela mhani ku hawa xikweleti a xi laveki a xi kahle loko va lomba a hi ta va tekela swin'wani ku va ta swi twisisa ku ku lomba a swi kahle loko u lomba i lahlekeriwa hi swo tala hi xinkadyana.

Nkoka wa UIF eka vanhu lava nga heleriwa hi ntirho i ku u kota ku va hakela endzhaku ka loko va ve ni va heleriwe hi ntirho leswi nga ta va pfuna ku pfala pfala laha na laha loko swilo swi onhakile tanihileswi va nga ta va va helele hi ntirho, mali liya UIF a yi yi teka ka muholo wa vona ya hakeriwa leyi nga ta kota ku va pfuna.

Swivangelo swa vanhu swa ku hlayisa mali nkarhi wo leha wa ku a yi humi nkarhi wun'wani na wun'wani swi tele van'wana i ku lava ku kurisa mali ya vona van'wani va veka mali va rindzele khombo ku loko ko tshuketana ku humelele khombo emutini yi kona mali leyi nga vekiwa leyi nga ta kota ku pfuneta eka khombo leri, swin'wana i ku loko i ri munhu i nga heti mali ya wena hinkwayo hi ku a wu swi tivi ku mundzuku byi ku khomele yini, swi kahle ku va na mali leyi u nga yi hlayisa hi ku u nge koti ku yi fikela hi xihatla leyi nga ta ku pfuna yi nga ku pfuna loko u ri na vana va ku va yisa exikolweni, yi nga ku pfuna loko o teketana ku ve ni rifu endlwini, yi nga ku pfuna loko o kuma i lava ku tibela xinqinghwani nyana tanihi ku hi siku ra wena ro velekiwa kumbe xin'wana na xin'wana se swi kahle ku veka mali.

Mina ku vulavula ntiyiso a swi nga ta ni khweza ngopfu tanihileswi mali ni hi lombi ni kha ni ni swi tiva ku siku ra ku hakela ri ta fika lero ntsako luwa a ni ri na wona loko ni lomba mali i ntsako lowu ni nga ta va na wona loko ku ri nkarhi wa mina wa ku hakela.

I u pimiseriwa tin'hweti ku ya hi hi laha u lavaka ku hakela ha kona, swi ya hi ku mali leyi u yi lombe rini yi ri mali muni naswona u va byele ku u ta kota ku yi hakela hi tinhweti tingani hi swona swi ta endla ku va ku pimela tin'hweti to hakela.

Tibangi hi ku hambanahambana ti tirhisa tindlela to hambanahambana ku rhumela mali, ku na Nedbank leyi tirhisaka ku send hi mali, ku va na FNB leyi tirhisaka e-wallet-e, ivi ku va na Capitec leyi tirhisaka cash send laha va nga ta ku nyika C-number ivi wena i chela pin leyi u nga ta rhumela munhu loyi u n'wi chelelaka mali, mina ndzi tsakela ku tirhisa Capitec tanihileswi i bangi leyi nga na un'wana na un'wana etikweni ra Afrika-Dzonga leyi endlekaku swilo swi olova swinene.

Mina ndzi tirhisa bangi ya Capitec loko ndzi lava ku xava airtime ndzi ba star one thirty star, three two seven nine hash leyi nga ta tsala la ku ndzi lava ku xava airtime kumbe gezi na, ivi ndzi landzelela se ndzi chela pin ya mina ya le bangi ndzi xava nxavo wa airtime lowu ni wu lavaka.

Ku kuma mali ya UIF a ndzi ta byela munghana wa mina leswaku swi lava a ya ti tsarisa ka UIF ivi a teka papila ra yena leri kombaka ku i tirha kwini i hola mali muni a yisa na pasa ra yena laha va nga ta fika va n'wi tsarisaka UIF ivi va koka mali yo karhi, hi xitalo futhi UIF swi lava u tsarisa hi khampani leyi u yi tirhelaka leswi ta endla ku n'hweti na n'hweti va teka mali ka muholo wa wena va ku vekela ku loko o tshiketana u helele hi ntirho UIF yi ta kota ku ku hakela loko ntirho se wu herile.